Ee, merogo e le mentsi e ka thusa go nonofatsha mebele ya rona.

Go bonolo thata go jala mefuta e farologaneng ya maungo, e tshwana le ditapole kapa ditamati.

O tsenya dipete tsa ditamati mo teng ga mmu mme morago o tshela metsi.

O tsaya peo, o bula mmu, o tsenya peo eo ka mo teng ga mmu, mme morago o tswala khuti eo ka mmu. Morago o tshela metsi o b'o tlogela matsatsi go fitlhelela o bona setlhare se simolola go mela.

Dikgwetlho tse balemi-borui ba rooibos ba lebaganang le tsone ke gore go na le diphologolo tse e leng gore di feleletsa di ja dijalo mme di a diegisa kgolo ya dijalo tseo.

Go sa kry-e metsi a lekaneng gore dijalo di tle di kgone go nonofala.

Re na le diperekisi, re na le magapu, re na le dilamune tse e leng gore di ka omedisiwa mme gwa dirwa dijeme ka ga tsona.

Re na le magapu, re na le diapole, di mango, dipanana, diapole, mme re di ja thata jalo ka gonne di re thusa go nonofatsa mebele ebile di re fa dikotla.

Re na le ditapole, ditamati, khabetšhe, mme di re thusa thata ka gore le tsone di re fa dikotla mo mebeleng ya rona.

Di thusa thata ka go nonofatsa mmu wa rona o e leng gore re lemela mo go one.

Ee, wine farming ke ko go jelwang di-grapes mo go tsona. Di grapes di re thusa ka go ke go re fa di wine mme di re thusa gape ke gore fa dinotsididi tse eleng gore re phela re di nwa.

Go tewa ko go lemiwang, ko go diriwang di-wine teng, wine diriwa ka di-grapes. Di-grapes fa di fetsa go gola di fetsa go nonofala sentle, di a tseiwa mme di a omedisiwa go ntsha matute ao a teng ao ebe go diriwa wine ka ga one.

Rooibos-o e thusa ditshedi tsotlhe mo lefatsheng.

Re na le maphutse le magapu mme di re thusa go nonofatsa mebele ya rona le go re fa dikotla.

Gore a o na le metsi a a lekaneng, a mmu wa gago o nonofetse sentle go ka godisa rooibos ya gago.

Bontsi ba dinako dijalo tseo tse di rekisiwang ga di tshwane le tseo tse re itemelang tsona mo malapeng.

Ditsela tse dintsi tse e leng gore merogo eo kapa maungo ao a re thusa ka ga one mo matshelong a rona.

Nka reka merogo e tshwana le ditapole, ditamati, khebetšhe ka gonne di re thusa thata ebile di oketsa maatla mebeleng a rona, di re fa le dikotla.

E thusa thata ka gonne e dira gore temo e diragale ka bonako.

Ka gonne maungo le merogo a tlhoka di temperetšhara tse e leng gore di farologane.

Maungo a na le seabe se se tona thata ka gonne a fana ka nonofo e ntsi mebeleng ya rona le dikotla.

Gonne dijo di a tura malatsing a sejanong mme maungo a re thusa thata ka go tshegetsa ikonomi ya Aforika Borwa.

Di re thusa thata ka go re fa dikotla le go nonofatsa mebele ya rona.

Merogo e re thusa thata ebile e thusa le go lwantsha malwetse mebeleng ya rona.

Ka gonne ba a itse gore Rooibos, e thusa go oketsa madi mebeleng ya rona ebile e thusa le go lwantsha malwetse a farologaneng.

Gore e thuse batho ka lefatshe-bophara go lwantsha malwetse le go ba thusa gore ba nonofale sentle.

Ke ithutile gore dijalo ga di tshwane. O ka se batle go ntsha rooibos jaaka fa o ntsha merogo kapa maungo a mangwe. Tsotlhe di na le ditsela tseo di farologaneng ka ga tsona.

O ne a rata go ikapeela sepinatšhe, khabetšhe, ditapole, ditamati, mme ke ne ke dula ke itumetse ebile ke ikutlwa ke na le maatla 'tsatsi le letsatsi.

E farologane thata ka gonne rooibos e thusa mmele wa rona ka go oketsa madi mebeleng ya rona, ebile e thusa le go nonofatsa le go oketsa madi mo mebeleng ya rona.

Temothuo e thusitse ebile e santse e thusa ikonomi ya rona ya Aforika Borwa kapa lefatshe ka bophara ka gonne ikonomi ya rona e a tura, dijo di a tura, mme temothuo e thusa ka gore fepa ka dijo tse e leng gore di itekanetse.

Nka netefatsa gore mmu wa ka ke o o nonofetseng sentle, ebile ke na le metsi a a lekaneng go ka jala rooibos ya ka.

E ba ama thata ka gonne ba a itse gore e re thusa ka go oketsa madi mebeleng ya rona.

Tlelaemente e thusa thata mo temothumong eo ya rona ya go lema merogo kapa maungo.

Go na le maungo a e leng gore ga a tlwaelega thata mme a tshwana le bo dragon fruit, a tshwana le bo egg plant.

Ke ne ke ka ijalela diapole, di-mango, dinamune, dinariki.

Maungo le merogo e farologane thata ka gonne maungo bontsi ga dinako di na le sukiri e ntsi mme merogo yone ga e na sukiri.

Dijalo tse di jalwang di tlhoka tlelaemente e nngwe, e e leng gore e farologane thata.

Re na le mefuta e tshwanang le dinamune, di-naartjie le di-grapes.

Mafelo ao a leng tsididi a e leng gore go na le dijalo dingwe tse e leng gore di ka se gole ko go tsona.

Mafatshe a, a farologane thata ebile go na le dijalo tse eleng gore di ka palelwa ke go nonofala le go gola ko mafelong ao, a tsididi ao.

Sa pele nka lebelela mmu oo, o ke batlang go lemela mo go ona, ka lebelela le themperetšhara eo e ke tlileng go lemela mo go yona.